Ndicinga ubana ngaba eyona ndlela ibalulekileyo yonxiba njengomfazi yiqhiya eyokuqala ebonakalisa uba, ebonakalisa intlonipho. Kuba ndihambele emzini kwaye ndingumfazi otshatele kuloo mzi, ndicinga ubana ngaba ilokhwe yam kuzawufuneka ikhatshwe yifaskoti ukwenzela ndincedise nam kwicala loomama xa kuzawuphekwa. Loo nto leyo ayibonakalisi coceko kum, ibonakalisa ukuziphatha nentlonipho endinayo kulo mzi ndiya kuwo ndendele kuwo. Ndincedise emcimbini, isinxibo esi sam sizawuzixelela uba ndizele ndilungele uncedisa ndizohlonipha nohlonipha.